Thina endaweni esihlala kiyo sinenhlanhla khulu ngombana ihlabathi yakhona ukghona ukutjalela iinthelo ezinengi. Ezinjengabo iinhlahla zamaperegisi, iinhlahla zemengu begodu sikghona nokutjala imirorho enjengeminawa nembuya begodu siyakghona nokutjala imigade, namathanga nesiphila. Endaweni yekhethu kuyatjaleka begodu iinthelo zakhona ziyajabulisa.

Umphakathi wangekhethu usizeka khulu ngeenthelwezi ezitjaliwako ngombana namathuba wemisebenzi ayikho sikghona ukuzitjalela njengayo imirorho sikghona ukuyithengisa sibuye siyidle njengawo amaperegisi, sikghona ukuwatjala, besibuye siwadle, siwathengise. Iintjalo ezinengi ezitjalekako endaweni engihlala kiyo ziyathengiseka ene zitjaleka lula. The umphakathi uyancedeka ekuzameni ukunceda neemberego ngombana iimberego ingekho eSewula Afrika.

Iinthelo engizaziko ezihlanu yokuthoma mrorho, yesibili lithanga, yesithathu libhutata, yesine yikhabitjhi, yesihlanu mimithi yamaperegisi. Ngizo iinthelo ezihlanu.

Isithelo engisithanda khulukhulu ngizithandela umrorho ngombana umrorho uhlukahlukene uneengaba ezinengi begodu unezakhamzimba. Uyakghona nokuwutjala ebusika, uyakghona nokuwutjala ehlobo utholakala ngeenkhathi zoke.

Iinthelo zibaluleke khulu eempilweni zethu abantu ngombana zinezakhamzimba ongeke wazithola ekudleni okwenziwa ngemitjhini, nakezinye izinto begodu iinthelo, zinezakhamzimba ezihlukahlukeneko ngibona kubalulekile ukuthi ziyasisiza sibabantu.

Kubalulekile ukuthi abantu badle iinthelo qobe malanga ngombana iinthelo zinezakhamzimba ezenza ukuthi umuntu umzimbakhe Uberege kuhle avikeleke nemigulo ekhona abangwa kukudla okungana zakhamzimba.

Iinthelo ezimilako ebusika sokuthoma mrorho, sesibili yitamati, sesithathu mazambana, sesine ma-orentji, sesihlanu mabhutata.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo yiperegisi, mazambane, yitamati, mrorho kanye kanye namadribe.

Iinthelo ezitholakala eSewula Afrika kwaphela imivino, iminombela.

Kubalulekile ukuthi abentwana badle iinthelo, qobe malanga ngombana iinthelo zinezakhamzimba.

Iye, kubalulekile ukuthi abantu abadala badle iinthelo qobe malanga ngombana iinthelo, zibaluleke khulu empilweni zabantu zinezakhamzimba.

Ibhanana sithelo ongasidla ngeenkathi zoke. Ungasidla emini, ungasidla ebusuku, ungasidla ekuseni begodu sinezakhamzimba eminye

Ibhanana sithelo sombala osarulani.

Ivithamini elitholakala emabhananeni ngu-vithamini B no-vithamini A.

Ivithamini C, leli elitholakala emabhananeni lisiza ngokuthi livuselela isimilo somzimba.

Iinthelo ezidliwa, ongazidla zingakaphekwa mabhanana, ma-orentji, makhabe, madribe begodu namaperegitjhi.

Iinthelo eziphekwako libhatata, yitamati, mazambane, lithanga.

Iinthelo ezihlaza ezihlanu sokuthoma yikhabitjhi, sesibili mrorho, sesithathu yimbuya, sesine mnawa, sesihlanu yi-anyanisi.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani ngokombala.

Liqakatheke khulu ihabhula emizimbeni yethu ngombana linezakhamzimba ezivuselela amasotja womzimba. Ukuthi imizimba yethu ihlale ilulekile begodu namasotja aberege kuhle. Amasotja womzimba.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni ngu-vithamini A no-vithamini D.

Ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni ngombana sikghona ukuthengisela ezinye iinarha iintjalo ezitholakala eSewula Afrika ende begodu siphila ngazo iinthelo ngamalanga mihla nangamalanga.

Iithelo ezifuna umtjhiso khulu ziinthelo ezinjengemirorho, itamati amaperegitjhi.

Isithelo esinaso esisetjenziswa ukwenza imitjhoga sinesithelo esibizwa ukuthi lizambana.

Ukudla iinthelo ngamalanga angekhe kwamgulisa umuntu kodwana nangabe udla isithelo esisodwa ngamalanga sibuya sibange ukugula, ngombana umzimba ufuna iinthelo ezihlukahlukeneko, ukuze amasotja wethu ahlale asebenza ngaso soke isikhathi.

Iye, siyakghona ukuzitjalela iinthelo emakhaya ngombana ihlabathi esakhe kiyo iyatjaleka.

Nangingavelela yisimo esifana naleso seenkhukhula, ayikho into ekulu engingayenza, ngaphandle kokuthi ngilungisele ukutjala godu.

Kungabangelwa kukuthi, awaziwa nebegodu awuzazisi.

Esithengwe khulu ngesimhlophe, ngombana abantu abanengi badla ipuphu emhlophe.

ISewula Afrika akubhali ukuthi ingazitjalela ikoroyi, kodwana abantu abanandawo, begodu urhulumende akabancedi.

Ipuphu yesphila esibovu, isatholakala kodwana angayi kizo zoke iintolo.

Zinengi iinarha e-Afrika esingabelana nazo, iinarha ezifana nabo-Botswana, abo-Zimbabwe, ne-Lesotho.

Iye kuliqiniso, kodwana sebabanengi abantu e-Gauteng, ababuye e-Limpopo, begodu abakerega e-ZCC.

Ngibona ngathi ukuvikela isomiso, kuzokumele urhulumende angenelele ancede umphakathi, ngokwenza ama-Borehole.

Iye singawaletha amatjhuguluko, ngombana ekhethwapha siyakghonakala ukuthi singatjaleka khulu, begodu singaletha umnotho omkhulu.

Ikambiso ekumele uyilandele, kulokhanyana nakumele uyokuzuma amamakethe,

Imbewu ehle yamalamune asezingeni eliphezulu, ngingayithola eentolweni lakuthengiswa khona iintjalo neembewu.

Ama-apula, eSewula Afrika atholakala eendaweni ezinengi.

Nawudle isiphila usutha kamnandi khulu, begodu ungahlala ibanga elide ungakadli.

Ama-avokhado afumaneka lula khulu, ngkhaya ngapha ngihlala khona, ngombana imizi eminengi iwatjalile, begodu amila lula.

Mina ngibona ngathi umraro wokuthi uthenge umhlobo enjani yeenkomo, ngombana iinkomo azifani, begodu ziya nangeendawo ezikiyo, namkha ukudla ezikudlako.

Iye baqinisile ukuthi inyama emnandi ngeyalokha ingakabi yidala khulu.

Iye kesinye isikhathi ingaba yingozi, ngombana angekhe wazi ukuthi lento eyidlileko izobaphatha njani abantu.

Enye engazibeka ezingeni eliphezulu ukuthi, uzihlalise endaweni eyiwani zingakhambi khulu, khona zizokukghona ukunotha.

Mina ngowami umbono sibabantu sithanda ngeendlela ezinengi, ngalokho mina ngizithandela le ehlabiwa ngendlela yesikhethu.

Iye, kuliqiniso inyama yakhona iba nepilo.

Mina ngewami umbono, angiboni ukuthi iya ngokuthi ihlatjwe ngubani, kodwana abantu besikhethu, abanengi vane bathi iya ngokuthi ihlatjwe ngubani.

Iye kuqakathekile khona zizokuhlalisana kuhle, begodu ukghone ukwazi ukuthi lezi zidle ukudla oku-right for zona.

Bangazithenga khulu KwaNdebele eMpumalanga, ngombana KwaNdebele abentwana abamasokana bahlatjelwa iinkomo, e-Limpopo bahlaba iimbuzi.

Amathambo aseleko ungabuya uwaphakethele, uwathengisele abantu emakhaya, begodu nezinye iinarha ziyawathengisa amathambo.

Mina ngewami umbono angiboni umehluko kokuthi, ihlatjwe idiniwe, inyama khona angeke ibonakale, ngicabanga ukuthi izokuthengiseka.

Kuzokuya ngokuthi, nazisakhulako wazijayeza ukudla njani.

Awa, ngewami umbono, ngibona ngathi kuyafuneka isikhathi sokuthi ziphumule.

Iye, inyama yamabhosmara, izala amafutha begodu iyakghadza, nami angazi ibangelwa yini.

Mina ngewami umbono ngibona ngathi kulungile, omunye nomunye umhlobo uhlale esibayeni sawo.

Awa, ngewami umbono angiboni umehluko, ukuthi zikhambe ngeenyawo, namkha zilayitjhwe ngeenlori.

Indlela encono ngile yokuthi zidlele la, zihlala khona, ngombana uzokwazi ukuthi zidla ukudla okunjani.

Iye, nayimotjhakeleko ngeyokulahlwa ngombana izokugulisa abantu.

Iye, nakunjalo kuzokumele ngifumane omunye udorhodere weenlwana.

Kuzokumele ngibatjele balinde, ngizifake iinhlahla zemikhaza.

Edibhini, ukuzisa kabili namkha kathathu ngenyanga.

Zikhona eziya ngesimilo begodu ezinye ungazifuya okhunye nokhunye.

Iye, sikhathi esihle.

Iye, kungabangela kuthi zonde, ngewami umbono kuncono nawuzisenga kanye ngelanga, ekuseni kphela.

Ngewami umbono ngibona ngathi, kuyafana ukusenga komtjhini nangezandla.

Ngibona ngathi, kufanele ulethe enye ikunzi izoyilekelela.

Ngibona ngathi azikhethi ubulili ukuthi ngenjani.

Iye, izokudleka inyama, yinyama kodwana angekhe ifane nekomo engaberegi.

Zisengwa isikhathi esinye nesinye

Kuzokuya ngokuthi, zakho zihlala esibayeni, namkha zidla emmangweni.

Ibisi liya ngekomo, iinkomo azifani namabisi wakhona akafani.

Kungabangela lokuthi abafuyi vane bavamisile ukuthi bafuna ifuyo yabo ifane, khona azokwazi ukuthi uzozidlisa ukudla okunjani, and begodu ifuywakhe injani.

Awa, mina ngibona banganalo ulwazi olwaneleko ngobunikazi benarha.

Thina ngekhaya, ngeenkhathi zesomiso sisebenzisa ama-borehole.

Abalimi bangazisiza ngeendlela ezinengi zokuvikela umtjhiso, njengezinto ezifana njengama-net, nokhunye.

Awa, abazuzi ngokulingana.

Mina angekhe ngathi inyama eyetjiweko, namkha ngengaketjiwa ngombana anginazo izizathu zokuthi ngithi yetjiwe. Ngombana azange ngababona bazeba.

Inyama ephophiswa igazi ntanzi yenzelwa ukuthi ingonakali masinyana, ikghone ukubekeka.

Awa, mina angibusoli.

Kubangelwa kukobana abantu esihlala nabo, abasibanengi abadla imihlobohlobo eminye.

Inyama yekukhu ukuze ibize, ibangelwa ziindleko zokukhulisa ikukhu ezifana nokudla.

Iye, bangazikhuthalela zokulima, ngombana ukulima kuyipilo. Siyabadinga abalimi mihla nemihla, ngombana ukudla sihlala sidla.

Kungombana thina abantu bemakhaya sizisebenzisa khulu iinkomo neembuzi emisebenzini evane siyenze.

Kubangelwa kukuthi eMatjhirini akunantolo ezinengi ezithengisa imitjhoga yeenlwana.

UMsiza kufanele ayithathe ayoyihlolisa kibodorhodere beenlwana. Ukuyidla angayidli, ngombana izabagulisa abayidlileko.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika ma-orentji, matamati, yikhabitjhi, mrorho kanye nomgade.

Azikho iindawo zemtholapilo emaplasini engiwaziko.

Iinhlambi ziyathengiseka endaweni yangekhethu, nangemadorobheni.

Umraro kungabangelwa yi-stress, zifuna imitjhoga.

Umhlabathi okghona ukuveza iinthelo kuhle, yihlabathi enzima yangaphezulu begodu inothile.

Iinthelo ezihlanu ezibovu yitamati, yiperegisi, ebovu, ma-strawberry.

Usebenzisa umukhwa ololiweko obukhali, begodu uhlinzisa umuntu okwaziko.

Ukuthengwa kweenkukhu ngaphetjheya kubangelwa ngurhulumende osiphetheko, ngombana wenze iimvumelwano neenarha zangaphandle. Akasekeli abafuyi beenkukhu bekhaya. Begodu iindawo sinazo zinengi, kodwana azisebenziswa, abafuyi abanasekelo.

Awa, angekhe kwabangela ipilwakhe ingozi.

Ikhambo lesikolo engeze ngalilibala, likhambo esaya ngalo e-Nelspruit, savakatjhela iindawo ezifana nabo-Kruger National Park.

Iye, bayazithanda zokulima abomma, ngombana bomma abathanda ukucabangela

Iinthelo ezihlanu ongazidla zingakaphekwa yitamati, yi-anyanisi, yikhabitjhi, yibhutata.

Iinkhukhula zibamotjhela khulu abalimi, ngenca yokuthi asinazo iindlela zokuzivikela eenkhukhuleni.

Ayikho into engingayenza ngaphandle kokuthi ngilungisele ukutjala okhunye okulandelako.

Urhulumende mina ngithi angabasekela ngembewu, kanye nangomanyoro, ukuze abalimi bakghone ukubuyela ebujameni obu-right.

Mina ngithi ikukhu yomtjhini ayinakinga, ngombana ukukhula kwayo akusi mraro. Ikhuliswa kukudla, begodu nawuyipha isikhathi, ihlala ikhula njalo.

Ikambiso elula yokubuyiselwa kwenarha, kukuthi kuthathwe yoke inarha engasetjenziswa, iphiwe abantu.

Ukutjhisa khulu kwelanga kuhlukumeza khulu iintjalo, ngombana iintjalo ezinengi azilifuni ilanga khulu. Begodu nakuba nelanga khulu, sekufunakala amanzi amanengi.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo mrorho, iperegitjhi, ikhabe netamati.

Ngewami umbono akukaphephi ukuthi abasebenzi bemaplasini basebenze nakuna izulu, ngombana azikho izinto zokuzivikela izulu emaplasini.

Iye, khengezwa ngokugula kwama-rabie.

Amanzi angakahlanzeki akakalungi ngombana azokubangela ukugula kwamathumbu.

Iinkomo zithengiseka khulu KwaNdebele eMpumalanga, ngombana amasokana wakhona ahlatjiswa iinkomo. WeLimpopo, bawahlabisa iimbuzi.